Ngilungiselela uhambo lami. Lo hambo olude, olusuka eThekwini luya eGoli. Kungamele ukuthi ngithenge ukudla, ngibe nengubo engizoyiphatha ngoba isimo sezulu sinokushintsha uma ngabe usasehambweni.

Ngathi kuzomele kugcine sekungasahanjelwa emalokishini, ngoba abanikazi noma izimoto zakwa-Uber nakwa-Bolt bagcina sebelinyazwa. Lokhu kuyinto embi kakhulu noma kubekhona into engenziwa njengokuthi uma ngabe bethi bazama ukuyenza lento basheshe babanjwe abomthetho.

Ubuze ngezingqinamba ababhekana nazo uma ngabe kucishwe ugesi ngoba ezinye izitimela zihamba ngogesi, ezinye zibe zihamba ngamalahle. Ngingambuza nokuthi uma ngabe ufundela ukushayela izitimela, ngabe kunzima kakhulu? Yiziphi izingqinamba obhekana nazo?

Kukhona umuntu engimaziyo owake wathikanyezwa isiteleka samabhasi. Lokhu kwenza ukuthi angasayi emsebenzini ngoba wayegibela amabhasi ukuthi aye emsebenzini. Into ayenza ukuthi asuke esitelekini ahambe ayobheka amatekisi.

Engiyibhekayo lapho ngikhetha inkampani yamabhasi ahamba amabanga amade ukuthi, ngabe ibhasi ihlanzekile, ngabe ikhona indawo yokuthi ngikwazi ukushaja khona umakhalekhukhwini, ngabe futhi ibhasi liphephile, na?

Amabhasi angakithi uma engathembekile futhi avamise ukungasigcini isikhathi. Izinyathelo engingazithatha ukuze ngiqinisekise ukuthi afika ngesikhathi endaweni okusuke kuhlelelelwa kuyo ukuthi ngisheshe ngiphume endlini ngoba uma ngabe ngisheshe ngiphume endlini, kungaba khona esheshayo ibhasi ukuthi ngiyithole.

osomatekisi abangayilandeli imithetho yomgwaqo kanti futhi kukhona osomatekisi abayilandelayo imithetho yomgwaqo, abawuhloniphayo imigwaqo futhi abahloniphe nabantu abahamba emgwaqeni ekubeni abanye abayihloniphi imigwaqo. Futhi ave bephathana kabi, banenhlamba.

Yebo, sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi amatekisi aya e-Maritzburg ingabe ama ngakuphi khona? Bengicela nje ukukwazi lokho. Ngiyabonga.

Ngingawela umngcele ngiye eduze izwe eliseduze nezwe lami. Ngingahamba impela ngebhasi ngoba angeke ngihlale kakhulu isikhathi eside kakhulu. Kanti izwe elithe ukuqhela lona lingayinkinga ngoba endleleni isimo sezulu sinokushintsha.

Inkampani yamabhasi asebenzela khona phakathi neGoli, ayakwazi ukuthi athuthe abafundi, athuthe abasebenzi. Yona indlela enhle kakhulu yokuthi uhambe phakathi neGoli.

Mphathi, ukunyuka noma ukukhuphuka kwemali kathathu. Lokhu kusishaya kakhulu esikhwameni. Siyazi ukuthi kunezidingo okumele nizibhekelele, kepha singabagibeli siyazikhalela ngoba nathi imali into esingenayo, into esisayizamayo.

Ngingakhetha ukuhamba ebusuku, uma ngabe nginohambo olumele ngilihambe ngebhasi olude. Ngiyathanda ukuhamba ebusuku ngoba isimo sezulu sisuke sinokungashintshi kakhulu ebusuku. Kanti isikhathi esiningi uma uhamba emini, isimo sezulu kusuke kushisa kunesifuthefuthe ebhasini.

Yebo, mphathi, sizwile ngokwenzekile. Besicela mphathi ukuba nizame ezinye izindlela zokuzwana uma ngabe kunento enixakazisana ngayo, kungabi sekukhona impi.

Ngingakhetha ukuthi ngithathe elinye ibhasi elingakasuki ngoba amanye amabhasi awayibuyisi imali emuva, kanti uma ngabe elinye ibhasi elingakasuki, ngizokwazi ukuthi ngihambe ngifike lana engiya khona.

akukho kuhle ukuthi ungavele ungenele abantu bebe bemile. Asikaze sikubone lana futhi kumele uhloniphe umlayini. Kubaluleke kakhulu ukuthi uhloniphe nabanye abantu ube nobuntu, uziphathise njengomuntu ophilayo.

Ngake ngahlangana nomuntu engajabulela kakhulu ukwazana naye ngenkathi ngihamba uhambo olude ngebhasi. Saxoxa nje ngempilo, saphinde futhi sincomana ubuhle bethu.

obhekana nazo njengomuntu osuke ethembela ematekisini ukuze afinyelele emsebenzini, ukuthi ngesinye isikhathi amanye amatekisi asuke engekho esimeni sokuthi angakwazi ukuhamba. Lokhu kuyakhehlemezana ngempela ngoba ugcine usufika emva kwesikhathi lana oyakhona.